Fa banka e amogela kopo ya karata ya sekolo ba seka-seka dilo tse di rileng pele ba ka e amogela kgotsa go e fana, dilo tse di ka sekasekiwa di akaretsa boitsibiso jwa moithuti, setefikeiti sa go mo sekolong, tebogo ya madi, bokgoni jwa go laola madi motlhala wa madi.

Fa o dira tshwetso ya go dirisa karata ya sekoloto go botlhokwa go akanyetsa dilo dife tsa konokono tse di latelang diperesente tsa dikgwebo, ditsela tsa go lefa, kgotsa meputso, boitekanelo jwa pabalesego. O ka bapisa jang mefuta e e farologaneng ya dikarata? Dirisa dipatlisiso mo diwebosaeteng tsa tshekatsheko, dirisa foromo ya tshweetso, akanyetsa botshelo jwa gago.

Fa o na le history entle o duela ka nako ga o seka wa palelwa ke go lefa, go go thusa go amogelwa ka bonako, fa o sena history gotlhelele banka e tla nna dipelaelo ba ka gana kopo ya gago kgotsa ba go naya karata e e nang le melawana e e kwa tlase, fa o na le history e maswe jaaka go se duela ka nako ba ka gana kopo ya gago gotlhelele, fa o na le dikoloto tse dintsi ba ka tseya gore ga ona bokgoni jwa go laola karata e nngwe gape. O ka fokotsa seemo se ka go dula o duela dikoloto tsa gago ka nako, se adime madi a mantsi thata, se dire dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto go na le diphoso dingwe tse di tlwaelegileng tse batho ba di dirang tse di bakang gore kopo e ganwe kgotsa e senya maemo a gago a madi. Go botlhokwa go di tila mme o netefatse gore kopo ya gago e tsamaye sentle diphoso tse di tlwaelegileng ke go dira dikopo di le dintsi ka nako e le nngwe, go sa feleletsa go kopa sentle, go neela tshedimosetso e e senang nepeng, go sa itse maemo a gago a madi. Kopo ya gago e ka tsamaya sentle ka go bala le go tlhaloganya ditlhoko tsa kopo, e tlhopele karata e e tshwanetseng maemo a gago, tlhopa nako e e siameng, netefatsa tshedimosetso ya gago.

Ee, ke kaone tota go tlhaloganya botlhokwa jwa go busa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo, fa ke tlhaloso ya botlhokwa joo go itse se o tla nna o lekola mo go sone, go itse ditshenyego tse di amang le yone, go tlhaloganya molao wa pusetso, go itse ditshwanelo tsa gago go tsaya tshweetso e botlhale. Go buisa go tlhaloganya tumelano ya karata ya sekoloto ke kgato ya kwa ya go itshireletsa mo mathateng a madi, e thusa go tila dikoloto tse di sa tlhokafalang go sireletsa maemo a gago a madi le go tlhokomela madi a gago sentle.

Ee, go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka yone go ka thusa batho thata gore ba dira ditshwetso tse di siameng fa ba batla karata ya sekoloto, seno se ka ba thusa ka go ba naya kutlwisiso ya karata ya sekoloto go bontsha batho gore ba ka bapisa dikarata tsa sekoloto, go ba thusa go bapisa dikarata tse di farologaneng, go ruta batho botlhokwa jwa maemo a madi a gago, go ba kgalemela fa ba sa dire tshwetso e e siameng, go ba ruta melao ya botshelo ya tsa madi.

Fa banka e dumela gore motho a ka fiwa sekoloto e tsaya tsie dilo tse di latelang bokgoni jwa go duela, moputso le madi a a tseneletseng, selo se o tla se dirisa ka sekoloto motlhang wa sekoloto. Banka e lebelela dilo tse di latelang go tlhomamisa morokotso, ponto ya dikoloto, nako ya sekoloto, mmaraka wa madi, madi a o a kopang.

Dilo tse di molemo ka overdraft facility ke tse di latelang go thibela mathata a potlako a madi, go nna le phitlhelelo ya madi ka bonako, tshireletso kgatlhanong le bounce payment. Dilo tse di borai ka overdraft facility ke tse di latelang dikadimo tse di kwa godimo go ka baka wa madi, e ka bosiwa ka nako nngwe le nngwe, madi a ka se lekane. Overdraft facility e ka nna molemo thata fa e dirisiwa ka botlhale jaaka dithuso tsa nakwana, le fa ntse gole jalo e ka nna kotsi fa o itlhomela bophelong jwa letsatsi le letsatsi ka gonne dikadimo di ka ba ya kgatelelo mo ditshenyegelong tsa gago.

Dituelo tse di tlwaelegileng tse di amanang le overdraft-e ke tse di latelang tefelo ya overdraft, e tefelo ya letsatsi le letsatsi le morokotso. O ka tila dituelo tse ka tsela e latelang dula o lekola balance ya gago, tlhoma overdraft limited e lebelesegang, tima overdraft gotlhelele mo account-ong o amanang lefa overdraft ka bonako.